Munghana wa mina ndzi tsakela ku lomba mpahla ya ndhavuko wo karhi tanihileswi ndzi rhandzaka ndhavuko wa xiXhosa, a ndzi tsakela ku lomba swiambalo swa ndhavuko wa xiXhosa leswaku na mina ndzi va na xiave eka ndhavuko wa xiXhosa.

Hi ndhavuko wa Xitsonga eka nkhuvo wa vukati n'wansati u fanele ku ambala xibelana, mateki, xikipa, nceka ni vuhlalu. Kasi hi tlhelo ra ra n'wanuna wanuna u fanele ku ambala tinjhovo.

E-e hi ku vona ka mina ndzi vona vantshwa va masiku lama va nga ha tekeli enhlokweni ndhavuko wa vona tanihileswi va nga ambaleku, kahle a va ha xiximi ndhavuko naswona a va ha xiximi lomu va humaka kona. Nakambe swi ti komba onge a va tiyimisela nga hi ku dyondza ndhavuko ni ku wu yisa emahlweni.

Ina hi mavonelo ya mina ndzi vona swi nga ri na nandzu ku ambala ndhavuko vanhu van'wana, tanihileswi ndzi nga ta dyondza swin'wana eka yona.

Endzhawini ya laha ndzi humaka kona vana va tsakela swiambalo swa ndhavuko tanihileswi va ha hanyaka eka minkarhi ya xikhale ndhavuko wa ha famba emahlweni. Leswi swi endla leswaku ndhavuko wu nga fi laha mina ndzi humaka kona hikuva va wu teka va wu yisa emahlweni.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku a tlhela a tekiwa nakambe ntsena a landzelela swileriso leswi a nga ta va a nyikiwe swona ku ya hi xintu, leswi swi ta n'wi pfumelela leswaku a ya mahlweni a tekiwa nakambe.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku loveriwa hi n'wanuna a swi sunguli hi vona naswona hi swin'wani leswi swa swiphemu swa vutomi va fanele ku ku amukela vutomi byi ya emahlweni.

Ina a ndzi ta swi endla tanihileswi a nga riki na vatswari nakona manana wa mina wa ha fana na mutswari wa yena, leswi a swi ta endla leswaku na yena a titwa a tshunxekile a tlhela a tsaka emoyeni wa yena.

Hi ku ya hi ndhavuko wa ka hina nkoka wa swivongo i ku endlela leswaku hi tivana hi tlhela hi hambanyiseka ku ya hi swivongo hi ku hambanahambana ka swona leswaku hi nga ti kumi hi tekanile hi xihina.

Mavito ya xivongo i timitsu ta laha hi humaka kona naswona ma na nkoka ku ma tiva ku ya hi ndhavuko yerhu.

Mavito ya swivongo i timitsu ta laha hi humaka kona ta vakokwana wa kokwana wa hina, naswona swi ni nkoka ku ma tiva tanihiloko va ha ri vatsongo leswaku va ta kurisa ndhavuko ku ya emahlweni va tlhela va tiva laha va sukaka kona.

Ndzi nga n'wi hlamusela ku ya hi laha mavito ya swivongo eka ndhavuko wa hina ma nga hi xiswona ku sukusela eka timintsu ku ya ehenhla ndzi n'wi hlamuseta hi vuenti ni maendlelo ya ndhavuko wa hina leswaku a kota ku swi twisisa.

Xo sungula ndzi nga n'wi byela hi laha Vukreste byi fambisaka xiswona leswaku a kota ku twisisa no byi landzelela. Xa vumbirhi ndzi nga n'wi byela hi nkoka wa ku va Mukreste na swileriso na mahanyelo lama u fanekele ku u hanya ha wona.

Vukreste byi nghenisiwile hikokwalaho ka ku hunguta nyimpi leyi a yi ri kona khale, naswona Vukreste i ripfumelo ra munhu ku ya hi ku u pfumela eka yini tanihileswi.

Mina eka mhaka leyi ya Vukreste ndzi alelana na yona leswaku a ku ri tindlela to hi tshamisa hi ri evuhlongeni, hikuva loko a ku ri sweswo na namuntlha nasweswi vanhu a va ta va ri evuhlongeni hikokwalaho ka Vukreste, kambe loko ni xiya eka minkarhi ya sweswi a swa ha ri swona Vukreste i ndlela leyinene yo endla leswaku munhu a tiva Xikwembu na bibele eka masiku lawa.

Hi ku ya hi mina a ndzi nga ta vona swi bihile leswaku Vukreste na ndhavuko swi famba swin'we, tanihileswi ndhavuko wu sukelaka e timitswini ta hina, ni Vukreste byi sukela etimitswini ta hina kambe ndhavuko khale wu ri kona ku nga se va na Vukreste. Se hi ndlela leyi Vukreste na ndhavuko a swi fanele swi fambisana swin'we ntsena ku rhanga Xikwembu emahlweni.

Mina tanihileswi ndzi nga na n'wana wa jaha na wa nhwana loyi wa nhwana ndzi nga n'wi xavela xibhelana nceka vuhlalu na vusenga kasi loyi wa jaha yena ndzi nga n'wi xavela tinjhovo na mphaxani leswi i ndhavuko wa ka hina.

Ku hambana ka vuhlalu i ku va lebyi n'wana byi ambariwa loko ku ri na minkhuvo ku fana na mucato kahle kasi vuhlalu lebyi le byin'wana byi mbariwaka hi tin'anga hileswaku va endlela ku va va ti hlanganisa na mikwembu ya ka vona.

Ndzi yile ndzi ya xava vuhlalu exitolo lebyi fambelanaka na xiambalo xa mina kutani ndzi vuya na byona ndzi hulela nayiti ndzi hulela njani ra eka nayiti kutani ndzi tlhometela ha xin'we ha xin'we eka njara ya mina ku kondza byi fika laha ndzi lavaka kona.

A ndzi ta n'wi byela leswaku i boha xibelani exisutini kutani a yisa tinyonga hala matlhelo ni le matlhelo leswi swi vitaniwa ku cina.

Vavanuna va fanele ku ambala tinjhovo na timphaxana.

Vavasati va ambala xibelana yele nceka ni vuhlalu bya le nhan'wini na bya le vokweni na vusenga.

Mina ndzi rhandza Thomas Chauke tanihileswi ku nga muqambhi wa khale wa tinghoma ta Xitsonga leti dumeke ti tlhela ti va ni mongo wo aka eka rixaka ra hina na le mindyangwini.

Mina ndzi rhandza vuyimbeleri bya gospel-e tanihileswi byi ndzi pfuxelaka eximoyeni byi ni endla leswaku ndzi tshama ndzi ri kusuhi na Xikwembu hi minkarhi hinkwayo.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga i ku va va tiva lomu va humaka kona va tlhela va nga rivali ndhavuko wa vona.

Mina ndzi rhandza ncino wa makhwaya ndzi rhandza cinelo ra vona leri va cinisaka swona.

I ku va ndzi dyondza masumelo ya tinsimu leswaku ma yisi kumisiwa ku yini.

Xiyimbeleri lexi ndzi xi rhandzaka xa Xitsonga i Penny Penny tanihileswi a tinyungubyisaka hi ndhavuko wa vatsonga a tlhela na yena a rhandza ndhavuko wa Vatsonga.

Mina ndzi rhandza tiyindlu ta ta rhandzavula ta ku fuleriwa hi deke kumbe mabyasi ina ndzi nga tshama eka tona tiyindlu leti tanihileswi ti kufumelaka kahle.

I ku khurhela ku risa tihomu na ku senga tihomu.

Ina na swi kota ndzi dyondzisiwe hi kokwana wa mina.

Nkoka wa kona i ku va munhu a tiva timintsu ta laha a humaka kona.

Ndzi ndzi nga va byela leswaku ndzi nga byela kokwana leswaku va amukela vayeni va mina va le kerekeni va tlhela va va xiphemu xa xikhongelo lexi nga ta khomiwa.

Mina a ndzi ta tsakela leswaku hi katsa nyana na tinsimu tin'wana kumbe hi dyondzisana tinsimu tin'wana ntsena ti ri ta ta xikereke.

Nkoka wa tinsimu ta kereke i ku va ti pfuxelela mimoya ya hina na ku hi hlanganisa na Xikwembu hi ku hatlisa.

Ina ku na ku hambana lokukulu swinene tanihileswi ndzi nga vula leswaku swakudya swa ndhavuko a swi nga ri a swi nga chelacheriwi swipayisisi leswi a swi endla leswaku rihanyo ra vanhu ri va lerinene kasi swakudya swa manguva lawa swi chelacheriwa swipayisisi leswi swi vekaka vutomi bya vanhu kumbe rihanyo ra vanhu eka nghozi.

Vavanuna va le ngomeni va dya khatlakhatla byi va byi swekiwile hi vadzabi.

Ina ndzi tshama ndzi ya engomeni kambe swakudya swa le ngomeni a swi phahliwi.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi rhandzaka i tshopi tshopi u teka makwembe u ma vandla kutani u ma tsemelela u ma tsemelela u ma tsemelela u ma chela endzeni ka pani u chela mati u heta u chela chukela na mapa nyana kutani u rindza u rindza u rindza ku kondza ma vupfa loko ma vupfile u ta ma phyakutela hi ndlela yeleyo ma va ma lunghekile ku dyiwa.